Mo tikologong ya me, ditlamelwana tsa pholo tsa bagodi di a fokola, ke akanya puso e ka aga dipetlele tsa bagodi, e ba tlamela ditlhare dijo tse di siameng le baoki ba ba kgethegileng go ba tlhokomela.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gore ba ikutlwa ba ratwa, go ba fa kutlwano le tsalano.

Batho ba lebeletse gore batsofe ba tlhokomele ke ba lelapa ka tlotlo, ba seke ba latlhegelwa ke seriti.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di re ruta tlotlo, boikarabelo le tlhokomelo ya batsofe ka jalo di ama maikutlo a rona ka go ba tsaya e le wa kitso le ba tshwanetseng tlhokomelo e e kgethegileng.

Lelapa le setšhaba di tshwanetse go fa batsofe lerato, tlhokomelo le tlotlo. Mo ditseleng tse dingwe, lelapa le tseya boikarabelo jotlhe, setšhaba se tsenya letsogo go feta.

Lelapa le setšhaba di tshwanetse go fa batsofe lerato, tlhokomelo le tlotlo mo tse dingwe. Lelapa le tsaya boikarabelo jotlhe mme setšhaba se tsenya letsogo go feta.

ba a tlhokomelwa mafelong a jaaka old age homes, hospices le day care centers, ba fiwa dijo, tlhokomelo ya botsogo, boithabiso le pabalesego. Ditirelo tse dingwe di a duelwa, tse dingwe ke tsa mahala go ya ka maemo.

Thulaganyo ya puso e a thusa ka di le mafelo a tlhokomelo e ka tokafadiwa ka go oketsa ditirelo go ruta badiri ka tlhokomelo ya bagodi le seriti sa bone.

Pension-e ya puso e thusa batsofe go phela botshelo jo bo botoka ka go bafa madi a mantlwana a ba tshegetsang mo dijong le kalafi le pholo.

Ee, kwa SASSA o tlatse foromo ya kopo, o ise le ID ya gago, setefikeiti sa botsalo le dipampiri tse di bontshang gore a o dire kgotsa o amogela madi a mannyane ba tla sekaseka kopo ya gago.

E fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng le mo botlhokomeding.

Motho o simolola go amogela pension-e go tloga ka dingwaga tse di ka nnang sixty. Dingwaga tseo di tlhophiwa ka ntlha ya botsofe jo bo tlwaelegileng le go fokotsega ga bokgoni jwa go duela madi le go direla madi.

Re ka thusa batsofe ka go bafa dipalelo tsa madi, go bopa dikoloto tse di senang madi le go tsenya ditirelo tsa dipetlele mo ditlhatlhobong tsa setšhaba.

Re ka tlisa ditirelo tsa kalafi gaufi le bona re ba fe dipalelo tsa mahala kgotsa go ba etela kwa mafelong a bona ka baoki le dingaka.

Fa ditlamelo tsa pholo di le gaufi go nna go fitlhela ditirelong ka bonako fa go tlhokega thuso ya potlako di thusa ka go pholosa le go fokotsa maemo a maswe a botsogo.

Go botlhokwa thata ka gore di thusa batho ba ba sa kgoneng go fitlha dipetlele, di tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya botsogo, di fokotsa malwetse le go naya kgakololo mo lefelong la bone.

Malwetse a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking ke flu le ditlhabi, malwetse a letlalo, tlhokomelo ya HIV and AIDS, malwetse a bana, malwetse a makgwafo, kalafi ya marapo le dikgobalo tse dingwe.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di le dinnyane ka ntlha ya tlhokego tsa madi le diriswa fa di kgakala baagi ba ka go palelwa ke go fitlha ka bonako ba sa bone kalafi ka bonako.

Fa go sena melemo balwetse ba ka kopa thuso kwa dipetleleng tse di gaufi kgotsa pharmacy.

Batho ba boifa ka lebaka la melato e metelele, tlhokomelo e e sa lekaneng kgotsa maitshwaro a sa siamang a badiri. Matsapa a ba kopanang le one ke go ema lobaka lo lo telele.

E thusa ka gore basadi ba ba imileng ba fitlhela thuso ka nako tsotlhe le bosigo ke thuso e kgolo fa ngwana a ka simolola go tla morago ga bosigo.

Go tokafatsa ditirelo tsa kalafi, go thusa ka go tlhatlhoba malwetse ka nako, go tsweletsa kalafo le go ruta balwetse ka tlhokomelo ya malwetse a bona 'tsatsi le letsatsi.

Go fitlhela ditirelo ka bonako go thusa ka tlhatlhobo ya pele, kalafo ka nako le thuto ya botsogo.

Ka gonne mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya tlhokomelo ya boitekanelo e lekaneng go sireletsa tsa botshelo le go fokotsa dipharologano mo tlhokomelong ya botsogo.

Go oketsa dipalangwa, badiri ba lekaneng le ditlamelo tse maleba gore e fitlhele batho ba bantsi mo mafelong a kgakala.

Molwetse o bona thuso ka pele fa a gorogile phakela ka gore dipetlele di tlala ka bonako. Go fitlhela kalafi go nna thata ka lebaka la batho ba le bantsi le go tlhoka ditlhare le go se nne le madi a go ya ko sepetlele.